Kungokuba abantu abangootata bathatha ixesha ukubonisa ukuba zikhona izinto abajongene nazo emakhaya, futhi benziwa naziintloni zokuthetha uba kukho isimo esimbi abajongene naso emakhaya. Yile nto bengathathelwa ntloko xa bethetha ngazo unlike amanina. Amanina ayakhawuleze ukuvelwa and ayakhawuleze ukuthetha iinto abajongene nazo emakhaya, and bayakhawuleza nokuthatha i-action kwiinto abajongene nazo. Ootata baneentloni futhi bathatha kade ukubona uba le nto bayigcinileyo iyamosha.

Ukuba ndijongene nemeko enjalo, esibhedlele akusebenzi bantu bathetha lwimi lunye, bakhona abanye abancedi. Ndingafuna umntu othetha ilwimi eli ndilithethayo azokwazi undincedisa anditransleyithele le nto ndifuna ukuyitsho kugqirha othetha ilwimi endingaliva. Okanye ndihambe nomntwana okanye nomnye welungu okwaziyo ukuthetha olu lwimi lwabo balusebenzisayo, ndikwazi ukuncedakala.

Urhulumente kufuneka akhe izikolo ezizojongana nabo okanye abe nee-funds ezizoncedana nabantwana abakhubazekileyo bakwazi ukuyofikelela kwezo zikolo ezikwazi umelana neemeko zazo. Yiyo into urhulumente ekufuneke eyenzile.

Kukuqale ndithethe nayo ndiyixelele uba ndizoba nayo kuyo yonke indlela azoyithatha okanye ndifowunele okanye ndifune umntu endiyaziyo ukuthi uyammamela usondelene naye abesapho lakhe, ancediswe azokwazi ukuncediswa.

Ndingathi makaye akukho nto irongo ezibhedlele zikarhulumente. Lo gqirha amsebenzise bucala ngaba gqirha banye abasetyenziswa kwarhulumente. Urhulumente uqeshe ugqirha omnye, aba gqirha bazimeleyo baphinde bayoncedisa kwarhulumente. Uncedo azolufumana luzofana nolu alufumana bucala, umehluko qha kukufola ilayini nokulandela imiqathango emide yakwarhulumente ngenxa yee-files ekumele zikhangelwe.

Eyokuqala, kukungadlaleli ezintambeni ezihamba phantsi endlini nokungadlaleli ezintambeni ezingaphandle ezikagesi, nokudlalela kude nesitovu. Xa besebenzisa ikhandlela lihlale lincinyiwe or libe sendaweni engazukwazi ukuba ikhawuleze ibambelele umlilo, nokuhlala beqaphele ntsuku zonke.

Ubomi babungafani nakuqala. Thina abafazi sasingasafaki nee-makeup ngenxa yeemaski, singasafaki nezinto zemilomo ngenxa yeemaski. Abantu bengavani because sasingabonani kakuhle ngenxa yoba kwakuvela amehlo wodwa nendlela yokuthetha ingasafani. Noloyiko osoloko unalo, especially umntu xa ekhohlela. Ubomi batshintsha kakhulu, abusafani nakuqala.

Okokuqala, ndingathi kubo ndiyayiva incoko yabo ndibacacisele uba izicwangciso zingeendidi ngeendidi. Xa esinye singakuphathanga kakuhle uyakwazi ukucacisela umongikazi akuzamele esinye, because uzotsho izinto ezikwehlelayo xa usebenzisile, bakurikhomendele esinye. And sibalulekile isicwangciso ukuavoyida i-teenage pregnancy nezifo ezinintsi ezingalaphekiyo.

Into yokuqala endingayenza kukuzivala iimpumlo enzele ndingangenwa ngumsi. Eyesibini, kukukhangela indawo yokuphuma, ukuya emnyango. Eyesithathu, kukufuna amanzi or ndibhule ngeempahla kuqala ndizokwazi ukukhangela indawo yokuphumela ngaphandle ndikwazi ufumana uncedo.

Angeke ndizive kakuhle because ndizise umntana ngenxa yoba ndifuna uncedo. Ndingabuyela kugqirha ndiyomxelela ingxaki endijongene nayo ndive uba bona isisombululo sabo sithini. Kodwa xa singaphumeleli nabo isisombululo sabo ndingahamba ndiyozifunelela mna kwiikhemesti zangaphandle. Ndicele incwadi abathi yi-transcript evela kugqirha ndiyozifunela mna amayeza umntana azokwazi ukuphila.

Nguewe nohayi, ngenxa yemiqathango eyabekwa elandelwayo. Angeke uvele uhambe uyozifikela kubo, kunemiqathango elandelwayo phambi kokuba uncedwe. So nguewe nohayi ngenxa yemiqathango. Ngamanye amaxesha athatha ixesha.

Kunefuthe elibi kakhulu ngoba abantu bayafa ngenxa yeemisteyikhi esenziwa ngoogqirha okanye ngoonesi kuba bengxamele ukunceda abanye abantu. Abanye abade balufumane uncedo ngenxa , ngenxa yeelayini ezinde bengade bafumane uncedo. Lunefuthe olubi kakhulu.

Kungoba okokuqala asiyazi izawuphelelwa phi. Enye into futhi asiyazi yintoni unobangela wale ntloko, mhlawumbi angangavuki. Kubalulekile ukuba masazi uba unobangela nentsusa yale ntloko ibangwa yintoni, enzele azokwazi ufumana uncedo. Mhlawumbi uhleli kanti ikhona into emoshakhalayo ngaphakathi kuye yena angayihoyanga ezawuthi isuke imquke. So kubalulekile uba umntu azi uba yintoni unobangela okanye yintoni eyenza uba makabe nayo intloko leyo, ugqirha nguye yedwa impendulo.

Into enganceda kukuba ne-advertisement nee-awareness ngemihla ngemihla ezobaxelela ukubaluleka kokubonana nogqirha nokwazi isimo sempilo yakho uzokwazi uba kusasa ungaxakani nento. Ungaziboni sowunesifo esitsha ungasazi uba sivuke phi. Ama-advertisment anganceda kakhulu nama-awareness, enziwe indawo yonke rhoqo.

Ezam iingcinga zithi ndingathi ewe, ndingathi hayi, uba zinciphisa umthwalo kubantu bethu. Ngoba oogqirha bangoku or amagqirha angoku awasafani nawakudala. Amagqirha angoku enza izinto ezimbi ngoba balahlekisa abantu, abantu bethu. Abasancedi, into abayenzayo baleqana nemali, kulahlekiswa nje kwabantu. So abenzi mehluko. Not bonke kodwa uninzi lwabo abenzi mehluko into abayenzayo nje kukuchitha nokuvisa kabuhlungu abantu abaya kubo beyofuna uncedo, nokulahlekisa abantu ngenxa yoba beleqa imali ingeyonto abayiphilayo nyani.

Kuba thina singabahlali baseziflethini ndakhe ndaziva ndingakhuselekanga ngenxa yoba yakhe yandiphatha nam iCOVID-nineteen. Ndiyayazi ubuhlungu bayo. Ii-lift esizigibelayo zincinci, sasibanintsi kwavela kwakhohlela abantu ababini ndaziva ndingakhuselekanga. Kodwa zange ndibe nanto ndasinda.